Atjhe, ke e robile ka phoso kannete, ngwaneso meng le tjhelete ena eo le e batlang e tla nkimela ha ke na yona hohang.

Ntate Mosuwehlooho ke kopa o mmamele hle ntate. Tjhelete yona e teng, mme ke tla kgona ho patala dikete tse hlano fela tsatsing lena, hobane ke sebedisa mohala wa bank-eng mme hosane hoseng, ebe ke ya bank-eng ho patala e salletseng kaofela morao. O nkinele matsoho metsing hle ntate.

Tjhe, nkeke ka e amohela nna nthwe ke e boneng mona ho consolidation loan. Ke hore ha o kene o kene le ha oka patala tjhelete ya bona kaofela. Ha ba o ntshe ka hara ditlhahlobo tsa dikoloto ha o kgone le ho nka dikoloto bophelo bohle ba hao.

Eya, mme ke founa tjena. Ke kopa ho ekelletswa moedi wa sekoloto hobane o tlase haholo. Ke qeta ho fumana phahamiso e kgolo mona mosebetsing. Ebile ke na le dikoloto tse pedi tseo ke tlo qetellang ho di patala kgweding ena kaofela, ho tjhong hore ke tla kgona ho le patala hantle.

Moreki ke kopa o shebe hore ebe data kapa Wi-Fi ya hao e sebetsa hantle, o ha e sebetsa hantle, ke kopa o bule app ya hao e ngotsweng FNB o e hatella hanyane metsotswana e mebedi fela. Mme e tlare o kenye lebitso le password ya hao. Password ya hao ke eo re o romeletseng yona mona e-mail-ing ya hao. Ee, ke yona ntate. Ha o qeta ho e kenya, ke kopa hore o penye moo ho ngotsweng enter teng. Ee, ka letsohong la hao le letona hodimo. Na o bona mela e meraro? Ee ke yona mela eo penya mela eo metsotswana e mmedi ho tla hlaha profile. Ee, e bule hee, ke yona profile ya hao eo.

Mme wee, ha ke a thaba hohang. Ke rekile airtime ya diranta tse leshome fela mme lona le nka diranta tse hlano kaofela. Ha ke a thaba ho hohang, ke kopa hore le nkgutlisetse tjhelete ya ka kaofela kapa ke bue le manager.

Mekgwa eo ke e tsebang ya dithuso tsa UIF ke hore o ka ya ofising ya Lefapha la Mosebetsi, o kopa thuso teng kapa wa kena system-eng ya uFiling ka marang-rang. Moo o ka ingodisang teng, le ho laola ho tswela pele ha melemo le boipiletso. Eo ke e kgothalletsang haholo ke ena ya uFiling hobane e bolokehile hantle ha o eme moleng letsatsi kaofela e bile e etsa ka pele.

Ke lebohile haholo hore le ntetsetse, empa ha ke hloke ho kadingwa ha tjhelete empa ha nka ka e hloka. Ke tla ya bank-eng ka hare. Ke bue le bona lona le se ke la hlola le ikgathatsa ho nletsetsa.

Ke ruile ntjha. Ke na le dilemo tse mashome a mabedi le metso e tsheletseng. Ke qadile ho ya kerekeng ka selemo sa dikete tse pedi.

Nna nthwe ke bonang e ka re tswelang molemo ke hore re bule stokvel. Ha re ka boloka tjhelete kaofela e tla tswala. Re ka kgona hore ka kgwedi ya Tshitwe ha re ya mahaeng re be re na le tjhelete, hore re kgone ho rekela ba leloko dijo kapa re patale dikoloto kaofela ha tsona kapa re patalle bana sekolong. Hore ha Pherekgong e fihla, re se ke ra ba na le mathata hohang. Le ne le e bona jwang lona bo ntate le bo mme?

OTP ke nomoro e etsang hore tjhelete ya hao e bolokehe ka hara bank-a ya hao. Hangata ba e romela ka SMS. Ntho eo o ka e etsang ke hore o shebe di-SMS tsa hao moo founung ya hao nomoro o e fileng bank-a. Mme o tla bona SMS e tswang bank-eng e tshware ka hloho. O kgutlele app-eng ya hao o tobetse moo. Bank-a ya hao e tla sebetsa.

UI _F e bonolo ho e fumana ha fela o le mesebetsi ya sebetsang ebile monga hao kapa kompone ya hao e ngodisitswe Lefapheng la Mesebetsi.

Ntate, ha o fihla mabenkeleng ba fe nomoro eo ke o rometseng yona ka phone eo e telele. O ba fe le lengolo la hao la boitsebiso, o ba jwetse o tlilo ntsha sekete sa maluti bona ba tla ofa motjhini. Ke moo o tla tobetsa dinomoro tseo tse nne tse ke itseng ho wena o se ke wa ba fa tsona.

Mme, overdraft facility ke tjhelete eo bank-a e o kadimang yona nakong eo oe batlang mme mafelo a kgwedi e tla e hula. E se e na le tswalo e nyenyane nyana.

Account ya bank-a, o ka kgona ho e bula ka ho kena ka hara bank-a kapa wa sebedisa website ya bank-a moo o kenang teng, o ingodise kapa o ka sebedisa le yona app hore o kgone ho bula account.